Ukutyala kuye kube lula, akukho nzima ngoba utya uthi xa utyalayo uba nestresi sento yoba ingaba le nto uyityalayo izawuthi xa uyivunayo ibe yile nto uyifunayo na. Ukuvuna kuye kube bhetere ngoba uvuna le nto ubuyityalile nangokubana noba iye yaphuma ayabi yile nto uyifunileyo but kuye kunyanzeleke uvune le nto uyityalileyo.

Umlingane wam ndiye ndingahlala naye phantsi ndimbonise into yokubana xa sithe satyala ujongilanga iyawuthi ibuye kakhulu i-profit ngoba ixabiso leoyili liye libe phezulu kakhulu xa kuthe ujongilanga enqabile engafumaneki. So ndingahlala naye phantsi sibonisane, ndimxelele nange-profit eyawuthi ibuye.

Ewe, abantu bakuthi basenawo umdla woququzela ukwenza igadi ukwenzela uba abantu abangathathi ntweni bakwazi ukufumana okutyiwayo. Kodwa ke kuye kwa-aba bantu sihlala nabo kwezi ndawo sihlala kuzo ufumaniseke uba bayamosha abanye. Abanye abazidingi izityalo eziya, ukutya okuya ukutyalileyo phayana. Ufumaniseke uba abazidingi bayazithatha nje kuendaphe into yokubana ke ngoku aba bazidingayo, bangathathi ntweni, kube nzima kunqongophale uba mabazifumane. Kodwa ke ndithi mna bakhona abantu abasaququzelayo.

Siyasebenzisana kakhulu namazwe angaphaa kolwandle kunye namazwe alapha kwalapha eAfrika. Isivuno sethu sithengwa kakhulu ngoba kwamanye amazwe isivuno esinaso thina siye sibe nqongophele kakhulu.

Isivuno esikhulu okanye esincinci sinempembelelo enkulu kwezolimo. Xa isivuno sikhula abalimi baneliseka kuba bafumana ingeniso enintsi. Oku ke kukubanceda ukuba bakwazi ukuthenga izixhobo eziphucukileyo zokulima batyale, ngakumbi ilantuka kwaye baphucule umgangatho wokuphila. Kwakhona isivuno esikhulu sinceda ekuqinisekeni ukuba kukho ukutya okwaneleyo eluntwini nento leyo inceda ekunqandeni indlala.

Isityalo endiye ndizithande kakhulu yitapile ngoba ineendlela ezinintsi zokwazi uba mawuthi uyipheke itapile. Iitapile ziyakhawuleza ukhula and iitapile zityiwa ngabantu abanintsi.

Esona sityalo esithi sityiwe kakhulu yitumato. Itumato ayithathi xesha elide okokubana ivunwe, ithatha seven to fourteen days. Xa iintshulube zisele enamasebe ambalwa ngaphandle uyakwazi into yokubana ubone into yobana itumata ikhula kanjani na, and then kufuneka ufake amanzi rhoqo xa uthe watyala itumato. Itumato ke yona ke iye ivunwe xa sele ibomvu ngokupheleleyo uyibona nawe uba azisekho ezaa ndawo zi-green, ukwazi ke ngoku uba mawuyivune.

Unobangela kusoloko kukho indingeko yemveliso yomoba kungokubana iswekile yinto ethi isetyenziswe kakhulu kumakhaya ngamakhaya and inintsi into ethi iyenze and ke iyinto nje esetyenziswa rhoqo kumakhaya amanintsi.

Ujongilanga uye aqiniseke ukutya okuqhubekayo nokuvelisa esi sityalo kuthetha ukuba siyalungiselela into ezakwenzeka ngaphambili njengelanga elikhanyisayo yonke imini. Siyayityalela ikamva siqiniseke ukuba siza kuba nokutya ngeemini ezinzima.

Kuzawufuneka ithi kanti ngumhlaba lowo owondlekileyo which is umhlaba o-fertile. Nawe wenze amalungiselelo nolungiselelo lento yobana uye umhlaba lona unkcenkceshelwe ngemihla ngemihla ukwenzela into yobana nantoni na oyawuthi uyityale kuloo mhlaba ngexesha ekufunekile ukuba ivuneke kuvuneke isityalo esithe sakhula kakuhle.

Xa kulungiselelwa umhlaba kuzotyalwa ukwenzela iziqhamo zakho ziphume zizihle, kuyanyanzeleka into yobana umhlaba lowo uqale uhlolwe, kucocwe umhlaba, kuntywilwe umhlaba, kugrunjwe, kufakwe umgquba emhlabeni. Kujongwe into yobana impakamo yamanzi ingakanani na kuloo mhlaba ukwenzela uba iziqhamo zakho zizokwazi uba mazikhule kakuhle.

Ingenelo zokulima amahlathi, iye ibe nintsi iingenelo zokulima amahlathi. Nakhona ukwenza izithuba zemisebenzi, ukugcina amanzi apha emhlabeni, ukunceda ngemveliso, ukuvelisa umoya ococekileyo nokulondoloza indalo.

Apha eMzantsi Afrika oomatshini bokujika uboya begusha bube buboya bokuthunga bunqongophele kakhulu banqongophele kakhulu oomatshini. Kangangokubana abanye abantu abafuye iigusha bayayifuna laa matshini kodwa ke ayabiza, ixabiso lomtshini ngamnye inkulu kakhulu.

Ingxaki urhulumente wethu uye athathe imali ayisebenzise kwezinye izinto ezingenamsebenzi. Kwizinto eziye ngamanye amaxesha zihleli zinemali yayo kuthi ke xa kuthe kwashota phaa, ufumaniseke into yobana kuthathwa le imali yokuphuhlisa ukwenzela into yobana abantu bazawukwazi uba mababe nemisebenzi.

Izityalo ezivunwa ebusika likhaphetshu, ilethasi, itswele, ikherothi, ispinatshi, ikholiflawa, ibhrokhli. Ziye zibe khona ke nezinye but zezo eziye zivunwe ebusika.

Iziqhamo eziye zivunwe ehlotyeni iba yimengo, ama-apile, amapere ii-plums, izitrobheri, neeaprikothi.

Isiqhamo endisaziyo esiye simamelane nemozulu yobusika yi-grapes, umdiliya.

Enye yeziqhamo eye ithi ivuthwe ebusika liorenji, ilemoni, ipere kunye negranadila.

Iziqhamo eziye zingakwazi ukumelana nemozulu yibhanana. Hayi, ayixhathisi tu, ayixhathisi tu ibhanana ayikwazi. Ibe yimengo, i-watermelon nayo iyazama umelana, nezitrobheri nezinye ke.